Isimo sokulinda somshwalense, saba nomthelela omkhulu lapho umakoti wakithi wayelinde khona. Umshwalense wakhe awusheshanga wakhokha, wathatha isikhathi eside. Lapho wayenezindleko okwakumele abhekane nazo. Lokhu kwenza isimo singabi sihle.

Yebo, kwake kwaba khona isidingo sokuthi ngiboleke imali kumashonisa ngoba, kwakunezinto ezazibalulekile ezazishoda. Lokhu kwenza ukuthi ngiboleke imali yamashonisa.

Umngani ngingamutshela ukuba aluvale lolo cingo, angaze alinge akhiphe iphini yakhe ngoba sihlezi sixwayiswa amabhange ukuba, abasoze basifonela basifuna iphini yethu. Lokhu kusho kona ukuthi yizigebengu ezizama ukungena kwi-akhawunti yakhe yasebhange.

Ngoba ngidinga ukukhokhela umshado wami ozayo, ngicabanga ukuthi kuwumqondo omubi ukuthi ngithathe imali ebolekiwe, ngoba uma ngabe ngizothatha imali ebolekiwe, kushuthi uma ngabe udlula umshado kuzomele-ke ngibuyisele lezo zimali lezo. Impilo ingagcina isiyimbi kakhulu. Kanti uma ngabe ngifuna ukukhokhela umshado ozayo, kungafuna ukuthi ngiyigcine imali ngiyibeke ukuze inele leyo mali engiyidingayo, ngaphambi kokuba ngishade.

Umshwalense wezempilo uhlukene kakhulu, kanti umshwalense wempilo wona uwukhokhela usaphila. Bese kuthi uma ngabe kwenzeka into kuwe, noma udlula emhlabeni, uyobe-ke ukhane-ke ukhipha imali. Kanti-ke umshwalense womngcwabo wona, uyakwazi ukuthi ulinde mhlampe izinyanga ezintathu, uvuthwe. Uma ngabe nje umshwalense womngcwabo usuvuthiwe, uma ngabe umuntu engahamba noma inini, eminye-ke imishwalense ikhokha ngamahora awu-twenty-four. Eminye-ke ikhokha ngemuva kwamalanga amathathu. Bese-ke kuba khona nemishwarense yezinto, nezindawo. Uma ngabe uwufakile lowo mshwarensi, kwenzeka enye into kuleyo nto, uyakhokha.

Nkampani zomshwalense ze-medical aid, zehlukahlukene. Kukhona i-medical aid engabafaki abantu, ifake abantu abaqondene nawe njengezingane zakho, ebese enye iyakwazi ukuthi uwufake umndeni oqhubekayo. Bese-ke ezinye izinto, zona zisiza kakhulu izinkampani ze-medical aid ngoba uma ngabe kwenzeka into kuwe, bayakwazi ukuthi bakhokhe. Sekukhona nama-medical aid asekwazi nokuthi akhokhele uma ngabe mhlampe ufuna ukunciphisa ake sithi amabele, wakwazi nokuthi akukhokhele lokho. Into enobuthaka kuma-medical aid ukuthi, ezinye izindawo abawathathi ama-medical aid.

Into engangenza ukuthi ngivule i-akhawunti yekhadi lesikweletu, kuyobe kuwukuthi kudingeka ukuthi ngithenge into enkulu. Yiyo-ke isizathu esingangenza ukuthi ngivule i-akhawunti yekhadi lesikweletu. Ngaphambilini bengingakaze ngize ngilingeke ngoba ngangingakaze ngizibone ngithatha i-akhawunti yekhadi lesikweletu.

ukuthi, iseluleko engingabanikeza sona ukuze basizakale, futhi isimangalo sabo sicutshungulwe kahle, ukuthi baye ezindaweni lezi ezisiza abantu ngomshwalense. Lapho kogcina sekuyiwa ngisho ezinkantolo ngoba, abanye abezinkampani zomshwalense badlala ngabantu, babalindise isikhathi eside kodwa singekho nesizathu esiqinile.

Isicelo somuntu se-UIF senqatshwa. Umuntu uyakwazi ukuthi abhalele i-imeyili abhalele kwikhanda le-UIF, emahhovisi amakhulu. Uma ngabe-ke sekuhluleka lapho, kuzobe sekukhane-ke sekudluliselwa phambili ukuze umuntu azotholakala usizo, futhi kuhle ukutholakala ukuthi yini isizathu sokuthi i-UIF .